Data e e kwa godimo e dira gore batlhokatiro ba palelwe ke go apply-a for mebereko ka ntlha ya gore ga ba kgone go reka data e turang eno. Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di paledisa batho go batla mebereko, ka gore ga re kgone go reka data ya tlhwatlhwa e kwa godimo, ebile data ya teng e kwa godimo e fela ka pele, mme e ntse re patetse madi a kwa godimo.

Nna ke reka data ya hundred and forty-nine rand, e tsaya matsatsi a le sometharo go ya ka seelo sa yone, mme mo go nna e tsaya matsatsi a le some a mabedi tlhano. E botoka ka gore e kgona go ntsamaisa lobakanyana, ke kgona go e dirisa lobakanyana, bothata ba yona fela ke gore e batla o e dirisa o e seketa, o seke wa e dirisa thata, mme fela yone e a thusa e botoka mo go tse dingwe ka gore le fa e fela before nako a ba e beileng, e tsamaya sebaka se se telelenyana.

Data e ke e rekileng mo kgwedi e e fetileng, ke e rekile ka hundred and forty-nine rand, go ya ka bona e ne e tshwanetse ka e dirisa malatsi a le sometharo, mme ke ke dirisitse malatsi a le somepedi. Fa motho a batla go reka data, o tshwanetse go lebelela tlhwatlhwa ya data eno le gore e fetsa lobaka le le kanang kang le gore a ke nnete e tlo go fetsa lebaka le le bailweng na.

Ke ka itumelela fela fa nka kry-a fifty gig, e tsena ga kgwedi e simologa ka di one, ka letsatsi la ntlha la kgwedi, nka e itumelela thata ga e ka tsena ka letsatsi leo. Ke dumela gore data ga ke rekile ka letsatsi leo, e tlile go fetsa kgwedi ya fitlha ka letsatsi la bofelo la kgwedi.

Mafaratlhatlha a five G a dira gore motho a kgone go dirisa thekenoloji ka pele, o dirisa inthanete ka pele e tsamaela ka pele ebile ga o tseye sebaka go batla selo mo mafaratlhatlheng, ka gore e tshwara neteweke sentle e sa sekodise, segolobogolo mo mafelong a motseselegae, fa go ka tlisiwa five G, e tla thusa thata go tshwara network-e thata le gore batho ba kgone go dirisa inthanete sentle, ba kgone go batla mebereko sentle, ba sa sokodisewe ke network.

Pele fa o ka reka data, o tshwanetse go reka airtime wa e tsenya mo mogaleng wa gago, wa fetsa wa tobetsa dinomoro tse di kgethegileng tsa go reka data go ya ka gore o berekisa lenaneo le feng la network-e, wa fetsa wa tlhopha gore ke data e feng e o batlang go e dirisa, ya matsatsi a ma kae le gore ke ya bokae.

Ga data ya gago e fedile ka bonako, o tshwanelwa ke go reka data engwe, ga gona se sengwe se o ka se dirang. Gore data ya gago e sa fela ka bonako, o tshwanela go sa e dirisi botlhaswa, o sa e dirisa le mo go sa tlhokagaleng, o tshwanetse go e boloka, go e dirisa fa e tlhokagala gore e sa ya go latlha mo tseleng. Mme fela jaana, data e monate ga o e dirisa mo go sa tlhokagaleng, mme fela gore data ya gago e sa fela ka pela, o tshwanela go e dirisa sentle ga go tlhokega fela.

Data e batla gore o e reke gangwe fela ka kgwedi. Data e batla gore o reke Wi-Fi router, o dirise router fela, unlimited data gore le kgone go e dirisa botlhe mo lapeng, mme le duela gangwe fela ka kgwedi le duela madi a le mangwe, gore le seke la reka data, o mongwe le o mongwe a reka data ya gagwe kwa thoko, gangwe or gararo mo kgweding. Fa le rekile Wi-Fi router, le tsentse data ka mogare ga Wi-Fi router le kgona go e dirisa botlhe mo lapeng, ntle le gore le dirise madi a mantsi, mme go ka nna botoka fa le rekile fela unlimited data.